Tshwana ka nang le e-hailing jaaka bo Uber le bo Bolt. Ke ditirelo di le, tse e leng gore di tlwaelegile mosešweng. Batho ba le bantsi, ba dumela mo go diriseng tsone, ka gonne e go kgona go go isa kwa a batlang go ya ko teng ka nako e gautshwana. Mo e leng gore dithekisi o tshwanetse go emela e tlale, mme dithekisi ke dilo tse e leng gore re di tlwaetse di tlwaelegile mo bathong gore go dirisiwa tsona. Bapagami jalo le jalo ke bone ba le bantsi ba tlatsang ditekisi gore di tsamaya. Mme ga thekisi ise e tlale ga e kgone go tsamaya ke ka moo batho ba le bantsi ba dirisang di-Uber le di-Bolt.

Dipalangwa di le dintsi, di itlhokomolosa matshwao a tshwana ka nang le bo ema, le bo diroboto mo ditseleng. Ka gonne dipalangwa di tshwana kana le ditekisi di a be di siametse go ile go pega batho ba ba yang meberekong, gongwe ba tswa ba le ko dishopong ba bangwe. Ke tsone matshwao eleng gore dilo dipalangwa di le dintsi di itlhokomolosa matshwao ao.

Dithoto go tsamaisiwa mo mafelong a mangwe a a rileng. Dipalangwa tse di dirisiwang ke dipalangwa tse di rileng ke sefofane, gongwe ke ditekisi tse di tsamaisang merwalo, gongwe dithoto. Ke tsone dipalangwa tse e leng gore di a dirisiwa thata mo Aforika Borwa, go tsamaisa merwalo. Mme difofane di fofa di tswa ko bosetšhaba, di tle mo Aforika Borwa di tlise dithoto, le tsone ditekisi di tswe ka fo Afrika Borwa di ye ko porofenseng gongwe ko khaontring e rileng.

Ne ka namela terena. Mme mo leetong laka le nnile bonolo go fitlhelela diterena, gonne ke di itse kwa di dulang kwa teng. Mme selo sene se se bonolo, ke go itse gore ke terena efe e ke tshwanetseng go e namela, ka gonne go ne go tletse diterena di le dintsi. Mme tshireletso le gongwe pabalesego ya diterena e ne e le kwa tlase, gonne go ne gona le diterene di tletse ba bangwe batho ba tsena ba bangwe ba tswa go sena a thefosano, mo ditereneng. Mme le tlhwatlhwa ya diterena e ne e le kwa tlase tota, e ne e siametse batho botlhe.

Tirisano mmogo e le e ntsi, ke bona kwa Uber. Mme ha e le ba Bolt ga bana tirisano mmogo. Ka gonne ba kgona go go fologa gongwe le gongwe. Ha ba itse le go buisana le bapagami, ba mo di Uber- eng gongwe bone ba Bolt. Ke ka moo kereng Bolt ga e na tirisano mmogo. Mme Uber e na le tirisano mmogo e e rileng tota.

Mathata a batho, ba ba simololang ba ba ithutang go kgweetsa. Ke batho ba ba senang ba ba senang kagiso gongwe ba sena pelotelele mo go bona. Ba ba felela pelo, gore ba kgweetse ka moo bone ba kgweetsang ka teng. Mme melemo ya teng ke gore, ba tsamaya ba kopana le batho ba ba nang le dipelo tse dintseng pila. Ba kgona go ba thusa ba ba rute gore ba kgone go kgweetsa pila, mo ditseleng. Mme ba kgone go sheba se ba tshwanetseng go se itse ka ditsela, le go kgweetsa mo ditseleng tse di tona.

Maitseo a bapalami, a fokotsa dilo dintsi, dikgogakgogano kwa dipalamong. Mme bakgwetsi le bona, ba kgona go itse go berekisana le bona, ba kgona go nna le pelotelele. Mme le ga e le gore bakgwetsi ba le bantsi ba bangwe, ga bana maitseo gongwe ga bana pelotelele mo ba pagaming. Ke ka moo bapalami ba bangwe le bone ba sena maitseo, e nna dikgogakgogano.

O siameng wa bese ke mokgweetsi yo o kgonang go kgweetsa pila mo ditseleng. A kgona go fitlhisa batho ba sireletsegile, mme a folose batho pila kwa di bus stopong, kwa ba tshwanetseng go folaga ko teng. Mme mokgweetsi wa bus wa bese o siame pila, mo tirong ga itsi go simolola go tšheka gore base ya gage a e siametse tsela na. E siametse go tsenya bapagami naa, ke yone maitemogelo a le mantsi a e leng gore bakgweetsi ba dibese ba tshwanetse go a sheba. Pele ba ka tsenya bapalami mo dibeseng.

Go ya ka nna sengwe se se ka simolola go fokotsa bosenyi bono. Ke ga batho ba ka simolola go ikemelela, ba itireleng di phatlhatiro, mme ba simolole go sheba. Mme ba seke ba nna botswa ka matsogo a bone. Le ka ditlhaloganyo tsa bone, ba batla gore Aforika Borwa e nne yone e leng gore ya ba emelela. Mo batleng ya diphatlatiro. Mme ba ka dira selo se re se bitsang thindo ka thindo ba ka simololang go etsa tšhelete, mme ba simolola go ikemela. Mme bosenyi bo ka simolola go fokotsega ka teng ga ba ka etsa le yone lwande e ka ba thusang.